Dikgwetlho tsa balemi ba le bantsi ba lebaganeng le tsone mabapi le disenyi le malwetsi, diboko, dinonyane, le dikgogo di ka senya diboko tsa dinotshe le ke malwetse a bakwang ke dikokwanatlhoko, tsamaiso ya tsone, tlhokomelo e e tlhamaletseng ya diboko, tiriso ya meriana e dumelwang ya go lwantsha malwetsi, go tlhopa mafelo a a sireletsegileng go thibela kotsi.

Dikgwetlho tse balemi ba bantsi ba lebaganeng le tsone mabapi le disenyi le malwetsi, diboko, dinonyane, le dikgogo di ka senya di diboko tsa dinontshi, foulbrood le chalkbrood ke malwetse a a bakwang ke dikokwanatlhoko, tsamaiso ya tsone, tlhokomelo e e tlhamaletseng ya diboko, tiriso ya meriana e dumelwang ya go lwantsha malwetse, go tlhopa mafelo a a sireletsegileng go thibela kotsi.

Katiso ya boitekanelo le pabalesego mo temothuong e ka thusa ka tsela tse, go fokotsa dikotsi batho ba rutiwa go dirisa didiriswa sentle le go itshireletsa mo kotsing go oketsa tlhagiso fa badiri ba sireletsegile ba dira sentle le ka lebelo.

Ee, batho ba amogela ditiro tsa boithaopi ka dipelo tse di phothulogileng gonne ga ba pateletse ke ope mme se se ba fa tšhono ya go ithuta ba dira le go oketsa kitso eo e ba nang le yona.

Bokotsi ba go tlhoka direkoto tsa go ka bontsha gore kelelo ya madi ga mmogo le tekanyetsokabo ya kgwebo ke go direla le fela gonne ga nkitla o kgona go bona gore o dirile madi a le kae le gore o dirisitse madi a lekae.

Go ya ka nna go botoka go ka kgetlha dijalo ka matsogo gonne ke tla kgona go farologanya mabapi le tse di godileng sentle le tse di sa golang sentle, molemo wa go dirisa thekenoloji go ka kgetlha dijalo ke go boloka madi le go boloka nako mme molemo wa go ka kgetlha dijalo ka matsogo ke go tlamela batho ditiro.

Ee fa bathapiwa ba ka dira go feta selekano sa tiro ya bona ba kgona go bona gore keletso ya madi, mme e seng ka nako tsotlhe, se se tla laola ke gore kgwebo e dira madi jang, fa kgwebo e sa dire madi sentle ga nkitla go kgonagala, mme fa kgwebo e dira madi sentle bathapiwa ba tla bona kokeletso ya madi, se e le tsela ya go ba leboga.

Fa nka iphitlhela ke batla go nna molemirui ke tla tsaya dikgato tsa go dira dipatlisiso mo mafaratlhatlheng, ka simolola go ikopanya le balemirui go kopa tshedimosetso gore ba simolotse jang gore le nna ke kgone go tsaya dikgato tse di nepagetseng go simolola, go dira jalo go tla nthusa go efoga go dira diphoso.

Ee, puso e tshwanetse go dira melao e e kgethegileng ya go sireletsa temo gonne temothuo ke motheo wa dijo tsa rona le ikonomi ya naga. Melao e thusa go tlhokomela dijo go tlhomamisa gore dijo di a nna teng, go thusa temothuo go tswa mo pusong, go ka tlosa mathata a ka diragalang jaaka komelelo, go tura ga dijo, le go fokotsega ga dijo.

Thuto ya temo e na le tshosometso e kgolo mo ya botshelo jwa lefatshe, e ka thusa ka go dirisa mekgwa ya temo e e siameng go dirisa metsi ka botlhale le go tlhokomela mmu ka tsela e e siameng. Fa barui ba rutega ga ba kgona go fokotsa ditshenyegelo tsa go lema, go ntsha dijo tse di siameng, le go tshegetsa tikologo.

Mmuso o tshwanetse go thusa balemi ka mafolofolo mo maikaelelong a pabalesego ya metsi ka ntlha ya botlhokwa jwa metsi a nang le jole mo tlhagisong ya di dijo, ka go tshegetsa balemi go dirisa mekgwa e e bolokang metsi, mmuso o ka netefatsa pabalesego ya dijo le go sireletsega ga tikologo.

Go fokotsega ga tlhagiso ya balemi go ka dira gore ditshenyegelo tsa dijo di oketsege go fokotsege thomelontle ya dithoto le go fokotsa tiragatso ya itsholelo ka kakaretso, se se ka felela ka go latlhegelwa ke ditiro mo barekising, segolo jang ba ba nang le meamuso e e kwa tlase. Mabaka a a bakang ditlhotlheletso a ka akaretsa diphefo pula tse di feteletseng tsa bosa le dikhukhwane.

Ke eletsa bašwa ba ba akanyang gore temothuo ke ya bagolo le batho ba ba sa rutegang gore ba fetole mogopolo. Temothuo ke yone motswedi wa dijo tse re dijang tsatsi le letsatsi mme ke kgwebo e kgolo e e ka tlisang madi, ditiro, le khumo gompieno. Temothuo e tlhoka kitso, bokgoni, le thekenoloji ke ka moo bašwa ba ba rutegang ba tshwanetseng go tsena mo go yone, ba ka tlisa mekgwa e mešwa ya go lema go oketsa tlhagiso le go sireletsa tikologo.

Kgwetlho tse di atamelang ke badiri ba dipolase mo tirong ya bosigo di ka akaretsa tse di latelang, go se bona le sentle, dipolokelo tse di sa sireletsegang, diphologolo tse di masisi mo tseleng, kgotsa mo lefelong la tiro, go lapa kgotsa go tlhoka maatla, dikotsi tsa mebele, ditsela tsa go netefatsa polokego le tsamaiso e e siameng go dira mabone a nang le maatla a a lekaneng, go rwala diaparo tsa polokego, go rulaganya tiro e e siameng, go tlhoma mekgwa ya polokego.

Dikgwetlho tse barutabana ba temothuo ba kopanang le tsona, tlhokego ya didiriswa tsa pabalesego. Tlhokego ya mafelo a a babalesegileng a thuto, go tlhoka thuto patlisiso le ditokomane tse di lekaneng baithuti ba sa fenyeng maikutlo kgotsa ba sa amogeleng thuto ya pabalesego, nako e e lekanyeditsweng ya thuto, diphetogo mo molaong ya pabalesego.